Ukuthi kukho konke okwenzakalayo emshadweni wakhe angakukhohlwa ukuthi akhulume, azi ukuthi umlingani wakhe yena uzizwa kanjani ngale nkinga abazobe besuke bebhekene nazo. Ngoba siyazi sonke ukuthi akushiwongo ukuthi iy'nkinga zobe zingabi bikho. Kodwa uma thina sikwazi ukuthi sikhulume nabantu bethu, sizwane futhi, sifunda lukhulu futhi nakumuntu wakho ukuthi hhawu, uma kwenzeka kanje shuthi akakuthandi ukuthi, kanjalo kanjalo.

Kwatholakala abantu abadala bakuleyo mizi, yaxazululwa ukuthi izokwabelwa kanjani umhlaba .

Ngicabanga ukuthi isikhathi samanje nobuchwepheshe bamanje bunabo umthelela, koda ngicabanga ukuthi akusiyo i-loss kodwa kuyiwini for thina. Ngoba iy'khathi ziyashintsha nezinto, ziningi izinto ezintsha ezenzakalayo emhlabeni.

Singaqale sifundise amasiko, ukwazi nje amasiko abanye. Ungazi nje isiko lakho kuphela ukwazi nokuthi abanye abantu benza kanjani izinto. I think kungalekelela kakhulu ekufundiseni eminye imiphakathi.

Kwesinye isikhathi ngiye ngifune ukwazi koda futhi manje sinolimu olulodwa okusiphoqayo ukuthi sonke silwazi. Okuba lula for thina ukuthi sikhulume nabanezinye iy'nhlanga. Kodwa ngike ngizizwe nje ngikhungathekile okwangempela, ngifuna ukwazi nje ukuthi niphila nhloboni, yabo yonke leyo nto.

Ngiyacabanga ukuthi umndeni usuke uqamba ingane igama ecabanga ukuthi lizoyifanela nanokuthi uma isikhulile iyohamba ngaphansi kwalo. Ngicabanga ukuthi kuba kuhle ukuthi sibungaze sihlangane sibungaze yonke into esiyibona njengokuthi umkhosi noma iyi-celebration. Kubalulekile ukuthi si-celebrate-e yonke into esiyibona ngathi si-feel-a engathi kumele si-celebrate-e.

Uma nje ngihalela ngiyakuthenga, kodwa akubi isikhathi esiningi kakhulu ngoba ngijwayele ukudla ukudla. Ngithanda ukudla ukudla okuphekiwe isikhathi esiningi. So, lokhu kwangaphandle hlampe uma ngikuhalela bese ngiyakuthenga-ke. Koda nje akuvamile ukuba isikhathi esiningi.

Ngicabanga ukuthi, ukuy'phatha komuntu kubalulekile ekunqumeni inani elifanele le lobolo. Kuphinde futhi kube wukuthi umuntu ufundile noma akafundile. Okunye nokunye kusuke sekuyibhonasi koda nje impatho nanokuthi lowo muntu umphatha kanjani omunye umuntu oseceleni kwakhe. Nasemphakathini ukuthi uwumuntu okanjani, ngoba kulula ukufunda umuntu ngendlela aphatha ngayo abanye abantu.

Kufika kukhulekwa egeythini, esangweni. Bese-ke beyangeniswa, kufunakale imvulamlomo. Mase kuyaxoxiswana-ke ngentombi ezolotsholwa ekulelo khaya.

Ulimi libaluleke kakhulu kumuntu nje, ngingaze ngithi emphakathini. Kumuntu nje eyedwa. Sike sibone lana ukuthi imvelaphi yethu njengamaZulu ngomunye ngamunye. Kuba lula kakhulu uku-relate-a kuyo ngoba ogogo bethu noma okhokho bethu sebeke basitshela ngakho, kuba lula kakhulu.

Ingasebenza ngoba ngike ngithi abazali bethu, bazi lukhulu futhi basifunela okuhle. Koda esikhathini samanje angiboni ukuthi ingasebenza ngoba abantu sekwaba khona o-freedom of speech. Angiboni abantu sebevele sebengavele bethi bayahlukunyezwa uma kwenzeka njalo.

Ngicabanga ukuthi kuba nzima kakhulu ngoba emadolobheni kuba abantu baba limited kwizinto ey'ningi. Akuhlatshwa, umsindo awufunakali kanti siyamaZulu siyakuthanda konke ilokho. And kuyasiphoqa ukuthi sikwenze kwezinye iy'khathi. Manje impilo yasedolobheni iyalimitha kakhulu.